Indlela esingabasiza ng'abazali asebekhulile abangahlali ney'ngane zabo ukuthi baxhumane ney'ngane zabo njalo nge-video call noma ngama-call ukuze bekwazi ukuzwa ukuthi iy'ngane zabo zikanjani. Bephinde bekwazi ukuthi iy'ngane zibatshele ukuthi ziphatheke kanjani lapha ey'khona noma ku-arrange-jwe i-community support ezobaxhumanisa nama local senior centres for ama-activities okuxhumana noma sibasize nge-home care service ukuze bezokwazi ukuqhubeka behlale ney'ngane zabo.

Izimoto esihamba ngazo azikwazanga ukungena kalula endaweni ngoba indawo i-congested kakhulu nemigwaqo yakhona incane, bekumele sipake kude kakhulu nendawo yesigameko. Izindlu zasendaweni zisondelene kakhulu okwenz'ukuthi kube nzima ukuhamba phakathi kwazo. Bekungabonakali indlela phambili lapho besiyakhona.

Amaklinikhi angafundisa iy'ngane ey'koleni nge-first aid usizo lokuqala. Iy'bhedlela zingathumela odokotela ukufundisa iy'ngane ngenhlanzeko nangokuy'vikela efeni ey'thelelanayo nangokubaluleka kokudla izinto ezinomsoco. Iy'bhedlela futhi zingaphinde zithumele odokotela ukuy'ey'koleni ukuze bezosiza iy'ngane ngama head screening nangoku check-kha ukuthi iy'ngane zisabona kahle yini be-check-khe namazinyo.

Ukuntuleka kwemfundo yocansi kwenza ukuthi izingane zingazi ngezindlela zokuthi bengazivikela kanjani umakwenzeka zibandakanya noma zizenza ucansi ukuze ziy'vikele ukuthi zingatholi izifo nokuthi zingakhulelwa.

Ukuze uZanele azivikele engafaka isifonyo ukuthi angatheleleki noma aphathe isenithayza njalo uma ehamba ukuze ezo-clean-na laph' ahlala khona ukubulala magciwane nokuthi a-clean-ne izandla zakhe zihlale zihlanzekile zingatholi amagciwane.

Into engenziwa ukuthi uhulumeni akhiphe ama-mobile clinic azoy'ey'ndaweni zasemakhaya noma uhulumeni akhe ama-local head post ey'ndaweni lezi engenawo amaklinikhi noma ey'kude ukuthi y'finyelele ey'bhedlela noma uhulumeni enze-telemedicine sevisi ezokwenza ukuthi abantu nje kungabe kuthiwa bakuphi bekwazi ukuthola usizo oluphuthumayo lezempilo ngisho besemakhaya.

Izindlela ezisetshenziswa ukuhlonza i-HIV ezitholakala emphakathini i-blood test eyenziwa eklinikhi noma i-home testing kit oyithengayo e-pharmacy bese uyazi-test-a wena ngokwakho noma kube nama-mobile testing service lapho kuphuma khona ama-mobile clinic ahambe ethesta abantu ezindaweni.

Amathuba okulinganisa izivumelwano zokuphenduka kwezosompihla ze-EMS abangawasebenzisa ukuthi besebenzise i-triad system eyodwa ehlanganisa zonke izinhlaka ukuze bonke bezohlonza iziguli ngendlela efanele futhi okuyiyona yona. Futhi kube ne-communication kuzo zonke iy'nhlaka ukuze bezokwazi ukuxhumana ngendlela efanele makumele besize iziguli ngesikhathi okumele bebasize ngazo ne-training yabo bonke futhi ifane ukuze bezosiza abantu ngendlela okuyiyonayona efanele.

Yingoba amadoda amaningi akholelwa ekutheni umuntu odinga usizo nezindaba zempilo yengqondo umuntu ontekenteke.

Ngingakhipha izixwayiso ezinkampanini ezikhipha imininingwane edukisayo ukuthi ziyisuse. Uma bengayisusi kuqhubeka ngikhiphe inhlawulo ukuze behlawule ngokudukisa abantu. Ukuyivimba inkinga ingaqhubeki ngimonithe ama-social media platforms, ngiphinde ngimonithe nezikhangiso ukuhlola imininingwane edukisayo uma ngiyithola ngizobe sengazisa inkampani ukuze zikhiphe ama-scientific evidence ngalemininingwane abayikhiphile ebantwini.

Izingadi zesikole zingaqinisekisa ukuthi izingane zidla ukudla okuphephile futhi okunomsoco.

Bengichazela iziguli ngokubaluleka kokuqeda ukwelashwa kwabo. Besebenzise i-language iziguli ezizokwazi ukuthi beyizwe futhi beyi-understand-e noma bethumele ama-SMS bephinde befonele iziguli ukubakhumbuza ngama-appointment abo ukuthi beze emtholampilo.

Esikhungweni sezemfundo engikuso kwake kwaba nomfundi owawa ewiswa ukushisa lomfundi samthatha sambeka endaweni epholile sam'gumula iy'mpahla ayezigqokile ukuze ukwazi ukuthola umoya opholile Ngalesi sikhathi simthatha saqinisekisa ukuthi siyabasusa abanye abafundi eduze kwakhe ukuze bengavimbi indlela yokuthi lo mfundi owayesephazamisekile athole usizo olufanele.

Ukusekela ngokomqondo nangokozwelo kubantu abakhubazekile kubalulekile ngoba kubanikeza umdlandla wokuthi baqhubeke bephile futhi bengaziboni bewumthwalo ebantwini. Abantu abakhubazekile singabasiza ngokuthi sibahostele ama-motivational program ahostwa abantu abakhubazekile njengabo ukuze bezwe kubona ukuthi nabo bazokwazi ukuthi beqhubeke nabo bephile nabo ukukhubazeka kwabo bengabi nokhwandalala bengahluleki empilweni.

Imishanguzo yengculaza iyasiza kakhulu ukulwa ngculaza futhi abukho ubusob'muntu obubhaliwe ukuthi udla imishanguzo yengculaza nanoma ubani engayidla imishanguzo yakhe ngendlela efanele ukuze ezophila kahle aqhubeke negciwane lingam'bulali.